Ndinokumbuza ukuba unamalini efowunini yakhe kwi-airtime kuba asikwazi ukwandisa idatha singenayo i-airtime efowunini.

Into ethi qatha engqondweni yami kukugcwala kwesipeyisi. Mhlawumbi ikhompyutha ayisenaso isipeyisi esaneleyo.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga. Into endayenza ndangena kwi-banking app yam ndaza ndathenga i-airtime kwakhona ndaphinde ndathenga enye idatha.

Ndingaphoxeka kakhulu kuba bendinomdla wokungena kuYouTube ndibukele iividiyo endizithandayo. Ngoku xa ndingaziboni ngenxa yokuba kuthiwa, access denied, ndingaphoxeka kakhulu.

Ngokoluvo lwami ndicinga ukuba xa iinkampani zishicilela idatha, zinganciphisa amanani edatha. Loo nto ibangela ingabangela ukuba nabantu abangathathi ntweni bakwazi ukuba yimali eyothenga idatha.

Ewe, ingangumbono omhle lowo. Kuba ngamanye amaxesha xa umntu eserenkini uye alinde iteksi, loo nto ingabangela ukuba asebenzise kakuhle ixesha lakhe enze izinto azifunayo efowunini ngoxa iWi-Fi isafumaneka.

Ndicinga uba ingangumbono omhle kakhulu. Abantu abaninzi abanayo imali yokuthenga idatha ngoku xa ifumaneka ezitobhini zebhasi bangayisebenzisa kakuhle ukwenza uphando kwizinto abazifunayo ezinjengokufumana amarasiphi okupheka ngoxa besalinde ibhasi.

Awukakulungeli ingakumbi kwindawo zasemaphandleni. Kusafuneka ukuba kuqikelelwe ukuba kukho iipali ezitsala inethiwekhi ezaneleyo ukuze inethiwekhi ikwazi ukufumaneka kwindawo zasemaphandleni.

Tata sukukhathazeka kakhulu. Namhlanje kukho iqonga leYouTube, kweli qonga ungakwazi ukufumana iingoma ezikuloo CD. Ndicela ukukubonisa ukuba yenziwa njani le nto. Xa ucofa apha efowunini yakho kukho le ephu ethi YouTube. Xa sowugqibile ungacofa ke phaya igama lalo mculi, ukhethe nezi ngoma ozifunayo. Kalula nje kanjalo tata.

Into ebendinokuyenza ukuze ndenyuse inani labantu abafunda amaphephandaba eMzantsi Afrika, bendinokuqikelela ukuba eli phephandaba, kunokuba ndilithengise ndilisa kuwo wonke umntu ekuhlaleni.

Kum kunzima, ngoku ndicinga uba i-formula endinokuyisebenzisa zezi zifumanekayo kwiPlay Store ezikunceda ukuba ukwazi ukuseta iformula.

Ndingaziva ndiphoxekile kuba loo nto ithetha uba imali yam endiyithengile ihambele mahala.

Abantu abanjengabantwana abafunda isikolo abasebenzisa ezinto zobuxhakaxhaka kuze benze ihomework bangancedakala kakhulu.

Sisi, yazi xa ungena kwezi Wi-Fi kusenokuba yingozi. Ngoko kubalulekile ukuba usebenzise i-VPN kuba i-VPN ikhusela iinkcukacha zakho kwaba bantu ababizwa ngokuba zii-hackers ukuba bangathathi i-infomeyishini yakho.

Abaphembeleli baye balichaphazele ulutsha kwindlela yokunxiba, indlela yokuthandana, indlela yokuziphatha. Loo nto ibangele ukuba ulutsha kuxhomekeke ukuba aba baphembeleli baphembelela into entle okanye into embi na. Abantwana bayiadopthe loo nto, bayenze ibe yeyabo. Yiloo nto namhlanje kukho abantwana abazindlobongela, kukho nabantwana abaziphethe kakuhle.

Ewe, ndiyayisebenzisa ifowuni yam kuba ngamanye amaxesha ezinye izindaba ezifumaneka kwithivi azinayo yonke into esuke yenzeka elizweni lonke. Ngoku xa ndithelekisa ezi endizifumana kwireyidiyo, kwiithivi nezi endizifunda kwi-digital media, ndiye ndibebnomqondo wento epheleleyo yento eyenzeke eyenzekayo elizweni.